Ndingavumelani, ngoba amaxesha amanintsi basebenzisa ukubaleka xa bedlala kodwa ke ukubaleka kwabo kohlukile kuneembaleki. Kodwa ke nabo bayabaleka xa bedlala, ngoba kufuneka bengabantu abaleqana nayo yonke le nto bayenzayo apha ebaleni. Kodwa ke umbaleko wabo wohlukile koweembaleki.

Hayi, andinakulungela, andinakulungela tu kwaphela. Ngoba eyona nto ingandihluphayo kokwakunkalwa, ngoba xa uleqa laa bhola unento enkalwayo, nabanye nje baze bezokunkala. Hayi, andinawulunga.

Ewe, liyahambelana nabo, ngoba ke liqela labantu abangootata. Xa kuthiwa ke Bafana Bafana, yinto efana naleyo leyo. Ndicinga uba liyabafanela.

Kuthi qatha kum into yokuba lo udlala nabantwana phandle uzawushiyeka kwiincwadi zakhe zesikolo. Kanti xa befunda bekufanele uba bahlale babonisane, bancedane. Ngoba kaloku umsebenzi wesikolo xa usenzelwa ekhaya wenzele into yobana apha ekhaya bancedisane abantu abalapha ekhaya. Ngoku omnye xa esenza umsebenzi wesikolo omnye edlala kuzawushiyekana, kanti fanele uba bayancedisana, bayancedana.

Ndingathanda badlale ibhola yombhoxo kuba ke ndiyayithanda ke, kodwa ke okubalulekileyo kuthi nabo bayithande. Ndicinga ingabasa kude, kodwa ke kufanele uba yinto nabo ke abayithandayo.

Ndicinga wonke umntu unayo iminqweno yezinto azinqwenelayo. Kodwa ke ndafunda le nto yoba singanqwena, icebo eliphumelelayo lelikaYehova.

Ndicinga izikhuseli zokubanceda bakhuseleke xa bedlala. Inganceda kakhulu loo nto leyo, bazive bekhuselekile xa bedlala.

Ibhola yombhoxo. Ndicinga into okubana ngaphandle kwemincili yokuba Amabhokobhoko bengabona bantu bayithathayo indebe rhoqo, benza umdla wokuba sibanike inkxaso. Futhi ke kuhle ukubukela abantu noko abazimiseleyo kwinto abayenzayo.

Abantu bayo batsho bathi nabo bayafuna ukwaziwa njengemdlalo owaziwayo nobukelwayo ngabantu. Ngoba kubo le nto ibalulekile futhi, ingumdlalo obalulekileyo kubo.

Kuhle kakhulu uba neminqweno, kodwa ke kubalulekile noyazi iminqweno le yakho uba ingakusa phi kwisigaba okuso ngokweminyaka. Ngoba ingxaki yeyokuba uba angawa ophuke kunganzima uphinde ancedakale, ngoba iminyaka yakhe seyihambile. Noko ndingakhe ndimcebise uba makayinqwenele nje yena loo nto angade ayenze, ngoba angonzakala.

Ewe, yibhola yombhoxo nebhola yeqakamba. Siyithanda kakhulu apha kweli khaya, siyithanda kakhulu.